Ndingathetha ngobunzima bolutsha lomntu omnyama kweli. Kutheni ndikhetha lo mxholo nje? Kukuba ulutsha lomntu omnyama kweli aluhoyekanga ncam, alufumani misebenzi lithi selifundile lusokole ufumana imisebenzi ebhadlileyo. Izikolo azincedisani nolutsha lwabantu abamnyama abangathathi ntweni nabahlala kwiindawo ezingekho mgangathweni. Ndingagxininisa ke kulo mxholo kude kufumaneke uncedo okanye uRhulumente ade aze necebo lokunceda ulutsha lwabantu abamnyama kweli.

Ndithengisa imibhaco emihle kakhulu ukuba abantu bakwazi unxiba emicimbini, bakwazi unxiba emigidini, bakwazi unxiba emitshatweni nakuyo yonke enye into abakwazi uyihamba ngemibhaco yabo. Mihle ndizithungele ngokwam iqinile iyafikeleleka. Ndingabulela kakhulu ngenkxaso yenu, enkosi kakhulu.

Ndingathetha nabo ukuba iifowuni bazishiyele kwiilokhara zabo okanye umntu ifowuni ayishiye ngaphambili or ndizame i-box umntu xa efika ashiye kuyo, ashiye kuyo ifowuni yakhe okanye ifowuni zingamvumeleki emsebenzini ngoba kucacile zizo ezi ziyingxaki.

Abantu banobugwala obuninzi kuba ke umntu ungekho phambi kwakhe umntu uthetha nje nakanjani nawe. Abantu ke bayathanda ke ukwenza unothanda umntu ngefowuni yakhe kuba eyazi ukuba soze umbhaqe okanye soze umfumane apho ahlala khona. Ndingathanda ke ukuba uRhulumente ake ayibeke amehlo le nto ye-cyberbullying kuba ke iyabakhathaza abantu abanintsi. Abanye abantu baphela bezibulala ngokuba izinto ezithethwayo apha ezifowunini zibuhlungu and zikhathaza iimpilo zabo. Abanye ke abantu bade bapowuste neepiktshara abantu behlekisa ngazo. Imbi ke into ye-cyberbullying and abantu ke into abaye bayenze kukuba umntu eyazi ukuba ukude kuye athethe njee nakanjani naye.

Imini yam yokuqala ndisebenzisa iWi-Fi kawonkewonke esimahla yaye yafika kwiholo lalapha kuthi elokishini bachaza ke ukuba bazosinceda njani and izonceda njani ebantwini nakulutsha. Ndaye ke nda-aplaya for umsebenzi kuba bendingumntu ongaphangeliyo. Indinceda ngokuba xa ndingenayo idatha ndiye ndisebenzise yona for uaplayela imisebenzi nakwizikolo xa ndingumntu ebefuna isikolo. Okwangoku isandinceda ngoba ndiaplaye emisebenzini ndibona namathuba afana njenganganga ndikuwo ngoku kaTalkTag.

Siye sibukele ke kwizixhobo ekhayeni zale mihla kuba imali yoya esinema iye inqongophele kuba silulutsha olungaphangeliyo. Kuye kube nzima ke ukuba sifumane imali uba siyobhiyoza kwizinto ezinjengesinema. So siye sigqibe ngokuba sizohlala ngobuhlobo bethu sizibukelele kwizixhobo ekhayeni. Nalapho ke sincedakala kuba ke kuye kubekho iWi-Fi kuba ke sikwazi ukubukela kwi-smart TV sikwazi ukudawunlowuda ngelo xesha siye sanayo ngayo loo mali kuba sikwazi udawunlowuda. Into yoya esinema iye ifune imali le singenayo.

Ndingacebisa ukuba angazithathi entliziyweni izinto ezithethwa kula majelo okanye azame uzohlukanisa nabantu abathetha izinto eziphucukileyo nabajonge kwizinto ezakhayo ebomini. Kanjalo uzokwazi ke ukhe aphephane naba bantu bathetha izinto ezingekho semdleni ezibhekisa ngakuye. Uzoncedakala ke ngozohlukanisa nabantu abathetha izinto ezibheke phambili ebomini nezinceda ubomi babantu nezinto ezikwazi ukunceda abanye abantu neentlalo zabo, izinto ezinjengecawe izinto ezinjengemidlalo.